Urhulumente makaqinisekise ukuba kukho inkqubo esebenzayo yokulandelela amayeza okusuka kumzimveliso ukuya kwiklinikhi. Kufuneka isetyenziswe kuzo zonke iikliniki ukuze kubonwe xa amayeza esezantsi, kwandiswe kunye neendawo zokugcina amayeza.

Ndinomzala owayefuna ukwehlisa umzimba wakhe ngokukhawulezileyo, waye wathenga umgubo ekuthiwa yiHerbal Life alibone libhengezwa kuFacebook ekwakuthiwa lelendalo kwaye alinabugwengxa. Walisebenzisa ngokomyalelo kodwa emveni kweenyanga ezimbini waqala uqaqanjelwa ngamazantsi esisu kunye namabele abuhlungu. Wathatha ke isigqibo soya kuvavanya ekliniki wafumanisa ukhulelwe. Kulapho wazixelela khona ususela ngaloo mini uya kusebenzisa amayeza kunye neepilisi eziphuma kugqirha hayi kuFacebook.

Ubunzima bomzimba, uxinzelelo lwegazi, izifo ezikhoyo ezifana neswekile, anaemia okanye i-HIV, isifo sentliziyo okanye isitho sangaphakathi, uvavanyo lwama-hormones.

Uxinzelelo lwegazi oluphezulu lungakhokela kwizifo ezininzi ezinzima ezifana nokuhlaselwa yintliziyo, ukugxothwa kwegazi engqondweni kunye nokonakala kwezintso. Ngoko ke ukulandela imiyalelo kagqirha kunye nokwenza utshintsho kwindlela ophila ngalo kubaluleke kakhulu ukulawula esi sifo.

Kuluntu lwaseMzantsi Afrika, ingakumbi kabantu abaphakathi baseXhosa ngumhlonyanane. Kubiliswa amasebe kunye namagqabi awo, emva koko kuselwa umhluzi wawo njengeti. Inyanga umkhuhlane, isifuba esibuhlungu, iintlungu zomzimba, ukuphelelwa ngamandla kunye nesifo sokuphefumla.

Kungcono kakhulu ukufowunela iinkonzo zikaxakeka kwangoko kwaye ndingathatha amanye amalinge ukuzikhusela ngexesha elinye, bona baneziko loqeqesho nolwazi losingatha iimeko ezibi nezibeka ubomi emngciphekweni.

Ewe, ukhona umahluko ocacileyo. Abasedolophini bahlala benamathuba angcono okufikelela kwizibhedlela, oogqirha kunye nemithambo yolwazi. Abasezilalini kusenokwenzeka ukuba abantu abaninzi bangenazo ikliniki ezifutshane okanye abanakufikelela kulwazi ngokwaneleyo, nto leyo eyenza kube nzima ukulawula esi sifo.

Ezi nkqubo zijolise ekukhuliseni abantwana kwizifo ezinzima nezosulelayo kwaye zihlala zisimahla kumaziko ezempilo karhulumente. Kukhusela umntana kwizifo ezifana nephepha, isifo somlomo wesibeleko, isifo seswekile esithathelwana, njalo njalo. Oku kukhusela umntwana kwaye kuphucula impilo yomntu jikelele.

Ukuba iinkqubo zokhathalelo lwempilo zingasebenza ngentlonipho nentsebenziswano kunye neenkokheli zesiNtu, sinokwakha ulwazi olusekelwe kuhlonipho oluvulekileyo nolusebenzayo. Ucwangcisontsapho alufanele lubonwe njengento ethetha ukwala abantwana, koko njengendlela yokuphatha impilo, ubomi kunye nentlalontle ngengqondo evulekileyo nenoxanduva.

Mhlobo wam, ndiyavuya ukuba ujonge impilo yakho kwaye ufuna ukuzenza uzive ngcono ngomzimba wakho kodwa ndingathanda sicinge kancinci malunga nezipilisi. Ndivele ndanexhala ngoba iipilisi ezithengwe kwi-intanethi ngamanye amaxesha zinokuba nemiphumo esingayaziyo. Ndilapha ukukuxhasa hayi ukukugweba mhlobo wam.

Kwakungamnadanga ngoba ke imaski yayiyinto ebendiqala ukuyinxiba kwaye ibindenza ndingakwazi ukuphefumla kakuhle kodwa ke ndisoyika nalo bhubhane ukhoyo ngelaa xesha. Into endonwabisayo yinto yoba akasekho lo bubhane, ndiyekile nokunxiba imaski ngoba ibingeyonto ibihlala kamandi kum ngoba ndingumntu onesifuba, into endixinezelayo andikwazi umelana nayo.

Andicingi kunjalo ngoba ke abantu abadala bakhathazwa yimpilo. Umntu kufuneka abe nemali ayaziyo uba kufuneke eye kwikliniki. Ngamanye amaxesha iipilisi azifumana kurhulumente azonelanga, kufuneke aphinde ayothenga kwagqirha, ayothenga nakwikhemesti. Ngoku ayoneli imali ngoba funeke umntu ekhwelile isithuthi, nalapho isithuthi esiza kubiza imali. Kuphinde kubekho nokutya efuneke ekuthengile okuzawuya egazini azokwazi into yoba makathi xa esitya itritimenti atye kwisisu esityileyo.

Ndicinga ukuba lo msebenzi wokuhlamba amashwa ngowenzelwe ukuthomalalisa ukunceda abantu baphile, hayi ukuwabeka ityala okanye ukubonisa ukuba umntu unesono. Ayingobumnyama, ayilolishwa, yindlela uluntu olujongana ngayo nobuhlungu, nokubuyisa nomoya nomzimba

Umntu osekhulile unokufuna uzinzo, ukuthula kunye nolawulo lwemeko. Le meko inokucinisa ithuba lakho lokuphila ubomi bakho ngendlela yakho, ukuba usoloko ulinganisa iimfuno zabo. Oku kunokubangela ukuziva uhlukaniswe okanye ungahambi nenguqu, ngakumbi kwimicimbi ethile efana nokuzonwabisa, iteknoloji okanye iindlela ezintsha zokuthetha.

Imicelimingeni endijamelene nayo, kukude kwesi sibhedlele, ukungalungeli kweendlela zokuhamba, ulwimi endingalaziyo, ukulinda ixesha elide kunye nokungafumani amayeza ngexesha. Oku kuchaphazela kakhulu impilo yam kuba ngamanye amaxesha ndigqiba kwelokuba ndingayi, ndihlale ekhayeni ngenxa yobunzima.

Imikhankazo yolwazi kufuneka ithunyelwe eluntwini kwiilali nasezidolophini, ichaze ukuba ukukhubazeka akusiso isiphene okanye ubuthathaka, koko sisimo esifunela inkxaso ethile. Izikolo, amaziko ezempilo kunye nemisebenzi kufuneka zilungiselelwe ukuze zingabakhubazi abantu abakhubazekileyo.

Ukuqonda nokulwa isifo somhlaza kufuna ubambiswano phakathi korhulumente, iinkampani, uluntu kunye nabantu abafundisayo. Ulwazi, ukufikelela kolo nyango nenkxaso yomoya nezentlalo yindlela eya kunceda abantu babe namandla ukuzikhusela, ukuvavanywa ngexesha kunye nokuphila ngoxolo nangethemba.